Di ba ama ka tsela ya gore dinako tse dingwe ba be ba sena data go apply-a for mesebetsi.

Tlhwatlhwa ya data e ke rekang kgwedi le kgwedi e lekana masome a le mararo a diranta mme ke dirisa lebaka la beke, fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele tlhwatlhwa ya teng a lebelele le gore wa go dula sebaka se se kae ka yone.

Data nka itumela go berekisa ya lekgolo lekgolo GIG yone e ka intumedisa ka gore ke ka kgona go e dirisa kgwedi yotlhe mme ke tla e rata gore e tsene ka mafelo a kgwedi.

Tsala ya me wa go tshwanela a itse pele gore mogala wa gage wa letheka o bereka yang, wa go tshwanela a reke data ga a fetsa go e reka a kene mo founung a dial-e a totobetse se e leng gore se kwetswe mo pampiring eo e ba mo fileng yone ya data a totobetse dinomoro tse kabe di tlhagelela ga a fetsa a bo a bula data ya gage gore data e simolole e bereke.

Ha data yaka e ka fela pele ga nako ke tla go reka e nngwe gore ke e top up-e gore ke ka dira eng go netefatsa gore data yaka e bolokegile ke tla netefatsa gore ke nne ke shebe gore data yaka ha ke e dirisa e nne e tsamaya kae gore ke itse gore ha e tlela go fela ke be ke ya go reka enngwe gape.

Nna ha ke ya lebenkeleng ke kgetha go reka mowa ga ke fitlha ko ke fitlha ke kenya mowa ke o fetole data ka go etsa yang ke tsena mo phone-ung ke be ke tobetsa dinomoro tse di tlhagelelang tsa mowa ga di fetsa go tsena ke be ke tsena mo di-options tse di mpolelelang gore ke batla data ya bokae ya matsatsi a makae ke be ke e reka.

Ka gore re mo mafelong a a farologaneng ke ne ke tla raya tsala ya me a nromelele sengwe le sengwe se ane a batla go se tsamaisa ka email ke mo etsetse sone ka gore nna ke na le data ke be ke mo romelela tsone.